Ee, ke nahana ho bohlokwa ho hlompha puo tsa rona tsa setso re le Maafrika. Hobane di re amahanya ka ho otloloha le lefa la rona botho, meetlo le ditekanyetso. E re dumella ho ananela ka botlalo le ho boloka dikarolo tse ikgethang tsa setjhaba sa rona. Ha e ntse e boetse e kgothalletsa boikutlo ba hoba setho le kamano le ba bang ba buang puo eo ya setso. Ha ele hantle ho hlompha puo ya rona ya setso, ke moetlo wa rona.

Ee, kena le metswalle le mefuta e fapaneng ya merabe motseng wa heso le mosebetsing. Ke bona bohlokwa e le ho dumela ho fumana kutlwisiso e tebileng ya lefatshe ka ho ba le maikutlo a fapaneng. Ditlwaelo le mekgwa ya ho nahana e ka lebisang ho kutlwelo bohloko e eketsehileng. Mehopolo e atolositsweng le ho ba le kelello e bulehileng haholwanyane ya bophelo, ho ntlafatsa bophelo ba ka ka ho ipepesa mehopolo le diphihlello tse ntjha ho feta setso sa heso.

Motswalle lebitso la ka le bolela ho thaba. Ke ile ka fuwa lebitso lena ka tsela ya hore ke tswetswe ke thabile haholo mme ke ne ke sa lle ka mora hore ke tswalwe. Ka hoo ntate moholo wa ka o ile a mpha lebitso la Thabo. Ho bolelang ho thaba.

Ho bohlokwa hore re baballe puo ya rona hobane ke motheo wa setso. Sena se boloka nalane le moetlo. Ho lahlehelwa ke puo ho bolela ho lahlehelwa ke pono e ikgethang mabapi le lefatshe. Puo e bohlokwa haholo dikamanong tsa batho. Jwalo ka ha e sebetsa e le mokgwa wa mantlha wa puisano. E dumella batho ho hlahisa mehopolo, maikutlo le ho aha dikamano. E sebetsa jwalo ka motheo wa kgokahano ya setjhaba le ho arolelana tsebo.

Ee, basadi ba etsa mosebetsi o batsi ho feta banna ha ho tluwa tabeng ya boetapele. Hobane ba tlisa maikutlo a matjha, ba kgothaletsa menahano e fapaneng, ba kgothaletsa kutlwelo bohloko. Hape ba lebisa ho etseng diqeto tse atlehang mafapheng a fapaneng. Ba kenya letsoho setjhabeng se nang le tekano le ho kopanyeletsa le batho bohle. Diphuputso hangata di bontsha hore baetapele ba basadi ba ipabola dikarolong tse tse kang tshebedisano.

Mabaka a ho phehela dijo tse kareng malamohodu kantle ke hore sena se hokahanya batho le setso sa bona. Se matlafatsa maikutlo a setjhaba se kgothalletsa tshebediso ya metswako ya lehae. Dijo tsa setso ha di batle noko tse ngata ntle le letswai. Hobane batho ba itshetlehile ka ditatso tsa tlhaho tsa metswako e metjha, ya boleng bo hodimo.